Izinto umashonisa . Izinto umashonisa avamise ukuthi azithathe kuvamise ukuthi kube i-ID yakho noma uthatha i-ID yakho and uma kuwukuthi awukhokhi uzoza ezolanda okunye okungaphezulu kwalokho. Mina ngithi ngizizwa kanjani ngalokhu? Angiyiboni inkinga lapho ngoba wena muntu oboleka imali usengenza nanoma yini. Ungabaleka emveni kokuthi uboleke le mali kumashonisa, kanti umashonisa kumele abe nento naye angayigcina kuyena ezomukhombisa ukuthi uyethembeka.

Azingijabulisi neze ngoba uma uthatha ukubheka imishwalense, hhayi ayivamisile ukusiza kakhulu mase sekuqhamuka ekutheni ukuthi umuntu kumele angcwabe noma azocela usizo kubona njengomuntu okhokhayo. So, ukuthi banyusele izimali zokukhokha kuyakhathaza kakhulukazi abantu abanezimo ababhekane nezimo ezinzima empilweni. Kuba bukhuni kakhulu ukuthi bangase bandise ekukhokheni komshwalense ekubeni beney'nkinga ababhekane nazo, kanti futhi kwayiwona lowo mshwalense kungenzeka ungabi usizo ngaphambili.

Kubaluleke kakhulu ngoba mase kuqhamuka ekutheni ukuthi kube khona iy'nkinga obhekana nazo, ibanke noma umuntu okusizayo ebhanki angasuke akwaluleke kahle ngendlela ekahle ukuthi yini ongayenza ukuy'khipha enkingeni ethize uma ezobuka iy'mali ozenzayo unyaka nonyaka. Angasuke akucebise ngokuthi uyini ongayenza kanjani. Ngisho nasecaleni uma kuwukuthi kutheni, kanti uma kuwukuthi kuzoba khona iyimfihlo ozozifihla umoshe ubudlelwane bakho nebhange kungakudalela iy'nkinga ngaphambilini empilweni mayelana nezimali nokuzama ukuthenga izinto ngezikweletu.

Lokho kungaba yinto enhle kakhulu ngoba kusho ukuthi ziningi izinto ozeqayo ekuthenini ukuthi uhambe abammeli, uhambe imishwalense, uhambe udikida nabantu abaningi, kanti uma kuwukuthi izokwenziwa emsebenzini umqashi, ingasiza kakhulu ekuthenini ukuthi weqe izinto ey'ningi. Bangakwazisa nje izinto ozozidinga ekutheni ukuthi zibhalwe phansi, kodwa kuphinde futhi kube yinkinga ekutheni kokuthi umshwalense othenjwa umphathi lo hhayi othenjwa uwena. So, nalo uma sekuthiwa kuba khona iy'nkinga ey'velayo ngaphambili, ayikho into engenziwa ngoba usungenile phakathi ngeke uze ukwazi ngisho nokuthi ukhombe umphathi wakho uthi ingenxa yakhe njengoba ukule simo okusona ngaphambili.